Bogologolo go ne go apariwa makgabe, mme ka nako e tshwana le e ga fetoga le tsone di a fetoga, go apariwa dikgaka gantsi.

E ka kgona go aparega e ka kgona go apariwa, mme fela ke dumela gore go na le meletlo e rileng e leng gore e ka letla gore o apare, meaparo ya setso.

Ke dumela gore wa Batswana. Ke ka ntlha ya gore ke Motswana gape go na le ka mokgwa e le gore mosadi wa Motswana o apara ka gona, ebile moaparo wa setso o tshwanele thata basadi.

Ha ke dumela e le tsone tse e le gore di rotloetsa bana ba segompieno go apara bokhutshwane. Ke dumela fela gore ke mokgwa wa ka se sebaka, ke mokgwa o e leng gore o tlwaelesegile ene o tlwaelesegiwa ke go dirisa difounu thata go ne go lebella megaleng mafaratlhatlha le gape ba rotloetswa gape ke bao ba tswang .

Ke dumela gore dibaga, diaparo, fashion-e le dilwana tsa go kgabisa di farologanya setso ka mebala le ka mokgwa o e le gore di ka teng. Mo Setswaneng gantsi o ka se fitlhelele gore o kentse dibaga, mme fashion-e ya teng ya bonala ka mokgwa o e le gore re diaparo tsa teng di aparwa ka teng go a bonala. Sezulu le sone ke gone dibaga tsa bone le mebala ya bone ya bonala fa ba apere.

Ke moaparo e leng gore ga o tlhagise nama, ga o tlhagise mmele thata jalo mme gantsi ba rotloetswa gore ba beye sengwe mo tlhogong, fa go le jalo go nna le phapang gareng ga mosadi yo nyetsweng le mosadi e le ga ise ya tsewe. Ke akanya gore bapesiwa jana ka ntlha ya gore ke mme wa lelapa ka se sebaka, o tshotswe mme fa a tshotswe ga a tshwanela go tlhagisa mmele kgotsa a bontsha nama jaaka basadi ba bangwe kgotsa, batho ba iseng gore ga ise ba tsewe.

Gantsi o fitlhella go diriwa moaparo wa Setswana ka letsela le re le bitsang leteisi. Re ira sekete, kgotsa o kgona go dira mosese, wa ira gape lo yone tuku e be rwala motlhogong, gape bogologolo go ne go apariwa makgabe e le gore e iriwa ka .

Ke akanya gore kamano e o e leng mo magareng ga setso le diaparo tsa basadi ke goreng, ba kgabediwa kgotsa meaparo eo ya setso e ba apesa le gore e ba letlelela go apara ka mokgwa o maleba o e leng gore o na le tlotla ya go bontsha gore ke mosadi, e farologanya mosadi le banna, e tlisa tlotla le fa motho yo mongwe yo tsoko a mo lebelela.

Ga ke dumele gore diaparo tsa fashion-e di ka tshela mmogo le tsa setso, se ke ka ntlha ya gore diaparo fashion-e ka dintsha mmele, dintsha nama mme le dikgutshwane thata.